Hai, a thi ḓivhi mushumo wa kiwi, nahone thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou i shumisa kiwi, fhedzi ndi a ḓivha uri kiwi ndi mutshelo wa vhuḓi nga mannḓa.

Ḓivhazwakale ya Afurika Tshipembe a si a vhuḓi nahone i ya khaula mbilu, ho ḓo swika he vho makhulukuku washu vha dzhieliwa mavu nga khani vha songo badeliwa, izwi zwithu zwi tou vha masinḓa mbilu, nahone ndi vhona u nga muvhuso u fanela u vhuyedzedza mavu kha vhaṋe vhao vhunga vho to, o dzhiiwa nga khani hu si na thendelano. Muvhuso u fanela u lwa nga nḓila dzoṱhe uri vhaṋe vha mavu vha vhukuma vha wane mavu avho murahu vhunga vho dzhieliwa one vha sina zwe vha fhiwa, hu sina zwe vha wana nga kha mavu avho, sa izwi vhaṋe vha mavu vha tshi nga vha vho no ḓi ri sia, mavu a fanela u ya kha vhaḓuhulu na vhaḓulwana vha muṱa onoyo.

Zwine nda ḓivha nga ngowa ndi zwa uri imela nga murahu ha musi mvula yona, huna tshaka mbili dza ngowa, ngowa ine ya ḽiwa nga vhathu, na ngowa mpengo i ne a i ḽiwi nga vhathu. Ngowa i ḓifha nga maanḓa arali yo wana muthu ane a kona u bika, ngowa i ḓifha sa ṋama ya khuhu.

Nṋe ndi vhona unga hu tsireledzwa mavu nga murahu ha u kaniwa, ri fanela u shela manyoro, ra dovha hafhu ra shela maḓi, ra shela maḓi kha mavu u itela uri mavu a dzule o nona, ra dovha hafhu ra tendela uri mahatsi u itela u tsireledza mavu uri a sa khumbiwe nga mimuya musi mutsho u tshi vha mutsho wa mimuya.

Vhafuwi musi hu tshi vha na malwadze a zwifuwo vha fanela u ya kha madokotela a zwifuwo a ḓe a ṱole zwifuwo izwo, a dovhe hafhu a ṱhavhele mushonga une wa ḓo tsireledza zwifuwo izwo kha malwadze haneyo ane a vha hone.

Vhunzhi ha vhalimi vha kale a vha na zwishumiswa zwa u lima, vhunzhi havho vha kha ḓi shumisa zwishumiswa zwa musalauḽa u lima, zwine zwa ita uri vha ḓi wane vho neta musi vha tshi sala vha tshi fhedza u lima vhunga zwishumiswa zwa kale dzi tshi ṱoḓa mannḓa manzhi musi u tshi khou lima.

Muvhuso o vhuya wa ita uri muthu a vhe na bammbiri musi a saathu fuwa tshifuwo tshenetsho ndi ngauri u vha hu khou lingedza u tsireledza zwifuwo khathihi na vhalimi, ndi vhona zwo khakhea uri muthu a fuwe ostrich a sina dzibammbiri dzibvaho kha muvhuso, arali muthu o ḓi imisela u fuwa ostrich, u fanela u thoma a ye a wana mabambiri kha muvhuso a kana u fuwa tshifuwo tshenetsho.

Nṋe ndi vhona zwi si khombo kha mutakalo wa muthu u ḽa khovhe yo dzulesaho tshikwatudzini vhunga tshikwatudzi tsho itelwa u ita uri zwiḽiwa zwi fhedze tshifhinga tshilapfhu zwi kha ḓi ḽea.

Arali nda nga ṋekedzwa tshikhala tsha u lima ndi nga lima murambo vhunga hu vhone une nda u funesa, ndi funa u u ṅwana na tie.

Musi ndi tshi ṱavha broccoli ndo thoma nga u lima, nda kona u shela mavu anga manyoro uri a none, nda kono u dzhia mbeu ya broccoli nda i ṱavha, nda lindela vhege i tshi fhela, nda kona u sedza u vhona uri broccoli yanga yo no mela na. Nga ngoho nda wana broccoli yanga yo no mela, nda dzhia maḓi nda i sheledza u itela uri i dzule i na maḓi nahone i na mutakalo, nga murahu nda kona u dovha nda shela manyoro uri broccoli yanga i aluwe i na mutakalo.

Ndi ḓo ita uri tshifhinga tshoṱhe ndi vhe ndi khou isa mali banngani hu u itela uri musi zwifhinga zwa gomelelo zwi tshi swika zwi wane mali ono lugela, u itela uri zwifuwo zwanga ndi zwi fare zwavhuḓi, zwi savhe na mutsiko vhunga gomelelo ḽi tshi disa mutsiko kha zwifuwo na zwiṅwe zwi .

Nṋe ndi vhona unga miṅwaha ya vhuḓi yo bvisa ṋanga kha kholomo ndi musi i tshe ṱhukhu vhunga nanga hu hone dzi khou thoma u mela, zwine zwa ita uri kholomo eyo i sa pfhese vhuṱungu musi i tshi bviswa ṋanga idzo.

Tshithu tsha u thoma tshine muthu a fanela u tevhedzela musi a tshi kho kaṋa, ndi u thoma a sedza uri tshimelwa tshawe tsho swikelela u kaṋiwa na, u fanela u dovha hafhu a kone u vhona uri u ḓo thoma gai, a guma gai, hu u itela uri a sa ḓaḓe musi a tshi khou kaṋa a tshi ya pha .

Zwine vhalimi vhaṱuku vha kha vhusiku kwahashu vha ita ndi zwa uri, ḓuvha na ḓuvha nga matsheloni vha vuwa vha ya tsimuni musi ḓuvha ḽi sa thu bva, vha tshi swika vha fara ndimana ṱhukhu, vha sheledza na zwilimwa zwine zwa vha hone, zwine zwa ita uri vha bvelaphanda ndi zwa uri, vha rengisa zwimelwa zwiṱukuṱuku zwine vha lima hu u itela uri vha wane masheleni a u kona u tikedza miṱa yavho, na u dovha hafhu u vha thusa musi vha tshi nyaga u dovha vha ṱavha zwiṅwe zwimela.

Vhalimi vha mahayani vha tikedza ikonomi ya Afurika Tshipembe nga u rengisela vhoramabindu vhaṱuku zwiliṅwa zwavho, izwo zwi ita uri ikonomi ya Afurika Tshipembe i aluwe.

Zwine muthu ane a khou ṱoḓa u ita mukoki a fanela u ita musi a sa thu thoma u ita mukoki ndi uri, u fanela u ṱamba zwanḓa nga tshisibe hu itela u bvisa zwitzhili zwoṱhe zwine zwa zwa ngavha zwi kha zwanḓa zwawe, arali muthu a onoyo a songo ṱamba zwanḓa, a songo tendelwa u fara ṋama vhu nga a tshi ḓo isa zwitzhili zwi re kha zwanḓa zwawe kha ṋama iyo.

Zwivhuya zwihulwane zwa u lima ndi zwa uri zwi ita uri hu si vhe na nḓala shangoni, zwi ita uri hu vhe na zwiḽiwa zwinzhi, zwa ita uri vhathu vha kone u ḓi ṱhogomela, zwa dovha hafhu zwa kona u ita uri vhathu vha kone u kovhekana nḓivho ya sialala vhunga vhahulwane vha tshi ḓo vha vha khou gudisa vhaṱuku uri hu limiwa nga nḓila ḓe, ha sa limiwi nga nḓila ḓe.

Zwine nda nga ita sa rabulasi ane a khou ṱoḓa vhashumi vhawe vha tshi kona u vhala ndi uri, ndi nga thola vhashumi vhavhili kana vhararu vhane vha a kona u vhala, izwo zwi ḓo ita uri avho vhashumi vhane vha kona u vhala vha kone u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhashumi uri vha gude u vhala. Zwine nṋe sa rabulasi ndi nga vha thusa ngazwo ndi zwauri ndi nga vha rengela dzibugu dza u vhala na dza u nwalela, zwine zwa ḓo vha ṱuṱuwedza u vhala na u ṅwala, ndi nga dovha hafhu nda vha ṋea tshifhinga ḓuvha na ḓuvha tshine vha ḓo dzula fhasi vha vha vha khou gudisana u vhala.

Ee, ndi vhona unga waini i nga kona u mannḓafhadza ikonomi ya Afurika Tshipembe vhu nga waini i zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ṱoḓeswa zwa kha mashango o fhambananaho, zwine zwa nga kona u ḓisa masheleni kha Afurika Tshipembe zwa kona u alusa ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe.

Ee, u aluswa ha khuhu vhuponi hahashu ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa, ri na vhathu vhanzhi vhane vha dzhenelela kha izwi zwa u alusa khuhu, vhunzhi ha vhathu kha kusi kwa hashu vha a rengisa khuhu.

Masiandoitwa a u sa langa malwadze zwavhuḓi kha zwifuwo kha vhupo ha hashu hovha a uri musi malwadze a songo langiwa zwavhuḓi, malwadze ayo a pfhukela na kha zwiṅwe zwifuwo zwine zwa ita uri zwifuwo zwiṅwe zwi lovhe nga vhunzhi, zwine wa wana danga lothe kana zwifuwo zwoṱhe zwa mufuwi muthihi zwo ri sia nga mulandu wa u sa kona u langa malwadze zwavhuḓi kha zwifuwo.

na mikapu zwi na mushumo wa ndeme kha mimaga yapo na dzitshaka ngauri zwi ita uri huvhe na mishumo kha tshitshavha, zwi sika mishumo minzhi kha tshitshavha tshenetsho, zwa dovha hafhu zwa alusa ikonomi ya shango ḽeneḽo, zwine zwa ita uri vhathu vha muvhundu wonoyo kana vha shango lenelo vha vhe na kutshilele kwa vhuḓi vhunga vho sikelwa mishumo nga mimaga yeneyo. Zwa dovha zwa ita uri vha kone u vha na kutshilele kwa vhuḓi vhu nga vhunzhi havho vha tshi khou shuma zwavhuḓi, zwa ita uri vha kone u dzula na fhethu hune ha vha ha vhuḓi nga uri ikonomi ya shango ḽavho ndi ya vhuḓi, zwi a kona u ita uri vha fhaṱeliwa dzibada, vha tshile kha vhupo ha vhuḓi vhu tamisa.

Phambano ndi ya uri khuhu dza mahayani a dzi kudzeli makumba manzhi nahone dzi kudzela nga tshifhinga tshine dza funa dzone dziṋe vhunga dzi songo fuwelwa u kudzela makumba.

Ndeme ya u dzula wo kunakisa fhethu hune ha dzula zwifuwo ndi ya uri zwi thusa kha uri zwifuwo zwi sa vhe na mutsiko vhu nga tshika i tshi nga ita mutsiko kha zwifuwo zwenezwo, zwi dovha hafhu zwa thusa uri hu sa vhe na u pfhukela ha malwadze ngo u ṱavhanyedza vhunga tshika i tshi nga ita uri malwadze a pfhukela kha zwiṅwe zwifuwo nga u ṱavhanya.

U ya nga ha nṋe zwine nda nga ita ndi u tevhetshedza ngeletshedzo edzi dzoṱhe, ndi nga ya nda wana thanga nda dzi ṱavha, nda dovha hafhu nda wana davhi ḽa muri nda vhona uri hu ne wa ḓo hula zwa vhukuma ndi ufhio.

Ee, vhathu vhanzhi kha vhupo vhune nda dzula khaho, vha na tsimu dzine vha ṱavha zwithu zwo fhambananaho vha tshi tevhedzela khakhalaṅwaha ine ra vha khayo, nga vhuria kanzhi vha ṱavha miroho yo fhambananaho ngeno nga tshilimo vha tshi ṱavha mavhele.

Sa rabulasi ane hana tshenzhemo nga kha zwipuka ndi nga ya kha vho rabulasi vhane vha vha na tshenzhemo nda ya nda vhudzisesa nga ha zwipuka, nda dovha hafhu nda ṱoda ngeletshedzo nga kha uri mutakalo wa zwipuka u hani na uri ndi nga ita mini u khwinisa mutakalo wa zwifuwo zwanga.

U vhona, u kona u vhona uri zwifuwo zwau zwi na mutakalo, zwine wa nga ita ndi u sedza uri tshifuwo tshau tshi khou tshila nga nḓila ḓe, tshi khou eḓela tshifhinga tshingafhani, wa dovha wa sedza uri tshifuwo tshau tshi khou ḽa zwiḽiwa zwingafhani. Izwi zwi nga thusa uri u vhone uri tshifuwo tshau tshi na mutakalo na, arali zwine, zwiḽiwa zwine tshifuwo tshau tsha khou ḽa zwi sa khou takadza, u nga founela dokotela wa zwifuwo uri a ḓe a vhone arali huna zwo khakheaho nga kha zwifuwo izwi.

Zwine nda nga ita u vhona uri vhashumi vhanga vho tsireledzea musi vha tshi kho shuma bulasini vhusiku ndi uri ndi nga ita uri huvhe na vha sekhurithi vhane vha ḓo linda vhusiku . Nda dovha hafhu nda ita uri hu vhe na dzharaṱa ya u dzharaṱele hune vha shumi vhanga vha ḓo shuma hone, nda dovha hafhu nda longa dzi khamera hu itela uri dzi kone u vhona zwoṱhe zwine zwa ngavha zwi tshi kho itea u mona na bulasi.

Vhafumakadzi vha ṱangana nadzo musi vha tshi lingedza u bvela vhukoni ha vhu limi, ndi u khethululwa nga mbeu vhunga buḓo ḽa u lima vhathu vhanzhi vha tshi tenda kha zwa ndi buḓo ḽa vhathu vha tshinnani zwine zwa ita uri vhafumakadzi vha nyadziwe musi vha tshi nga amba nga uri vhone vha takalela u ita zwa vhulimi.

Ndo lingedza u ṱavha muroho wa tshipinishi muroho uyu nga murahu musi ndo ṱavha wo vha u kho soko swa nga ḓuvha wa mbo ḓi oma.

Vhathu vha fuwa mbudzi u itela ṋama ku poni kwa vhuponi hashu sa izwi vhathu vhanzhi vha tshi tenda uri ṋama ya mbudzi ndi yone ṋama ine ya ḓifhesa.

Kha mvelelo ya tshirema, vhunzhi ha vhathu vhane vha ita zwa vhulimi ndi vhafumakadzi, izwi zwi ita uri musi u tshi sedza vhulimi ha musalauno zwi ita uri vhafumakadzi navho vha kone u wana tshikhala tsha uri vha kone u vha vhalimi, saizi kha mvelele yashu vhalimi vhanzhi hu tshi vha vhathu vha vhafumakadzi.

Ndi zwa ndeme uri vhashumi vha bulasini vha ḓivhe pfanelo dzavho u itela uri arali mutholi wavho arali a tshi kho kanda pfhanelo dzavho vha kone u amba naye, arali mutholi wavho a vha sa khou pfesesa vha ya kona uya kha zwiimiswa zwo fhambananaho zwine zwa thusa vhashumi vhane vha khou kundelwa pfhanelo dzavho hu itela uri thaidzo iyo i kone u tandululwa.

Zwiimo zwa ḓoweleyaho zwine zwa ṋetshedzo vhashumi vha bulasini, ndi nnḓu dzine dzi ngavha dzi sina zwithu nga ngomu nnḓu dzine a dzi na mmbeTE a dzina mini, dzine vhashumi vha mabulasini vha to thoma vha to renga zwithu musi vhono hola.

Bannga dza mbeu dzi thusa u tsireledza zwiḽiwa u ri nga misi ya musi dzi mbeu dza zwimelwa dzo fhambananaho arali dza nga sokou ngalangala, bannga hedzo dzi a kona u bvisa mbeu ya zwimela zwenezwo vhathu vha dovha hafhu vha kona u zwi ṱavha zwimela i zwithu zwa dovha zwa vhuya kha shango, vhathu vha ḓo dovha hafhu vha kona u ḓiphina ngazwo.

Sa izwi ndi tshi bva kha vhupo vhune havha na tshengelo, vhunzhi ha vhalimi vha to bvisa masheleni vha renga zwi shumiswa zwine vha ḓo zwi shumisa vhoṱhe, zwishumiswa zwine vha dzi renga sa izwi zwi tshi ḓura, muṅwe na muṅwe wa vhalimi u to kalelwa uri a bvise masheleni mangafhani hu itela uri zwishumiswa izwo zwi kone u rengiwa.

Zwine wa nga ita musi zwimela zwi saathu u thoma, ndi u shela manyoro kha mavu u itela uri musi zwimela zwi tshi thoma u mela dzi wane mavu a na pfhushi nahone o nona.

U sa vha na nnḓu dzo teaho zwa vhashumi vha bulasini, zwi kwama vhashumi vha bulasini nga nḓila i si ya vhuḓi vhukuma sa izwi musi manwe maḓuvha a tshi nga vha ana phepho kana hu na na mvula zwine zwa ḓo kwama mutakalo wa vhashumi vha bulasini, zwine zwa ḓo dovha hafhu zwa kwama kushumele kwavho sa izwi musi vhashumi vha tshi khou vhaisala vha si nga koni u shuma zwavhuḓi.

Zwine nda ita uri musi ndi tshi renga zwi shumiswa zwa u lima, ndi uri ndi kuvhangana vhalimi vhoṱhe vha vhupo hashu uri vha kone u amba uri ndi zwifhio zwi shumiswa zwine vha vhona zwone zwine zwa vhesa zwa vhuṱhogwa, musi vho no amba nda kona u vhona zwi shumiswa zwine vhathu vho zwi amba zwi shumiswa zwine vhathu vho vhonalesa hu zwone zwa vhuṱhogwa nda renga zwezwo.

U shanduka ha kiḽima zwi ita uri zwimela zwiṅwe zwi sa tsha kona u mela kha vhupo ho fhambananaho, sa izwi u shanduka ha kiḽima zwi tshi nga ita uri vhupo he havha hu tshi fhisesa hu thome u rotholsa, zwine zwa ita uri zwimela zwine zwa mela musi hu tshi kho fhisa zwi sa tsha kona u mela.

Khaedu dzine vha tsinda vha sedzana nadzo kha swikelela zwiḽiwa zwa pfhushi nga murahu musi vhono pfuluswa ndi dza uri, zwiḽiwa zwa pfushi zwi ngavha zwi tshi vho ḓura lune vha tsinda avha vha fhedzisela vha si tsha kona u swikelela zwiḽiwa izwo, zwine zwa vha sia vha tshi khou lwala sa izwi vha tshi nga sala vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwine a zwi na mutakalo ngauri zwiḽiwa zwi re na mutakalo avha zwi swikeleli.

Khaedu dzine vhashumi vha bulasi vha ṱangana nadzo, ndi dza uri vhunzhi ha vhatholi vhavho a vha ṱoḓi u vha badela mbadelo dzavho nga tshifhinga, ngeno vhaṅwe vha tholi vha sa ṱoḓi u vha fha masheleni o fanelaho vhatshi ṱoḓa vha tshi shuma tshifhinga tshilapfu ngeno mbadelo dzavho dzi ṱhukhu.

Musi hu na mutsho u si wa vhuḓi vhathu vha fanela u dzula dzi nnḓuni, vha sa bvele nnḓa, vha fanela u dzula vha renga zwiḽiwa zwo linganelaho, uri rali mutsho uyo u tshi ḓovha hone lwa maḓuvha manzhi vha sa ṱwe vha tshi khou bvela nnḓa vha tshi kho renga zwiḽiwa sa izwi vha tshi nga ḓivha vha kho ḓivhea kha khombo.

Ine ya sane nga tshifhinga i ita uri rabulasi a fhedze masheleni a sina vhukono a khou renga maḓi, arali rabulasi a vha a si na masheleni zwi ita uri a xelelwe nga maṅwe masheleni sa izwi zwifuwo zwimelwa zwawe zwi tshi ḓo oma zwa dovha hafhu zwa fa.

Mushumo wa vhulimi hu tikedzwaho nga tshitshavha ndi u shumisa mitshini yo fhambananaho hu itela uri kiḽima i tshi shanduka na vhathu vhavhe vha tshi shandukisa nḓila ine vha shuma masimuni.

Mabulasi manzhi a kule na zwiṅwe zwifhaṱo zwine zwa ita uri vha sa tou vha na tshumelo zwavhuḓi zwine zwa ita uri vhasa wane maḓi na muḓagasi, maḓi sa izwi a ndeme vhukuma u sa wana maḓi ha vhashumi vha bulasi zwi ita uri vha sa vhe na mutakalo wavhuḓi sa izwi maḓi a a vhuṱhogwa.

Kho ya kilima ita uri zwimela zwinzhi zwi sa to mela zwavhuḓi, zwine zwa sia hu na thahelelo ya zwiliwa shangoni, zwine zwa ita uri vhathu vhanzhi vha sa kone u swikelela zwiḽiwa. U shanduka ha kilima zwi dovha hafhu zwa ita uri zwiḽiwa zwi zwi vhe na mitengo ya nnṱha nnṱha lune wa wana vhathu vhanzhi vha sa koni u zwi swikelela, zwine zwa ita uri vhathu vhanzhi vha vhe na malwadze o fhambananaho sa izwi vha sa kho kona u swikelela zwiḽiwa.

Zwa kilima ya dzitshaka zwi kwama mitengo ya zwiḽiwa nga uri zwi ita uri zwiḽiwa zwi vhe na mitengo ya nnṱha nnṱha ine vhathu a vha koni i swikelela, izwi zwi itwa nga uri kilima ya dzitshaka i ita uri zwiḽiwa zwi sa tu vha hone zwavhuḓi zwine zwa ita uri vho rabulasi vha rengise zwezwo zwiṱukuṱuku zwine zwa vha hone nga mitengo ya nnṱha nnṱha ine vhathu vhanzhi a vha koni u i swikelela.

Ndi shumisa mafagi na mabakete u kana maḓi a mvula nahone zwo ntshumela zwavhuḓi vhukuma.

Shuma nga khalaṅwaha zwi ita uri vhashumi vha mabulasini vha sa tou vha na masheleni zwavhuḓi, ane vha nga shumisa u kona u onda pfanelo dzavho sa izwi arali vha tshi tea u shuma nga khalaṅwaha ya vhuria zwi ita uri nga dziṅwe dzi khalaṅwaha vhavhe vha si na masheleni kana vha si na mushumo une wa ḓo ita uri vha kone u bveledza pfanelo dzavho.

Musi mithenga ya zwiṋoni yono ṱhukhulwa i ya laṱiwa i sa tsha dovha hafhu ya shuma.

Kanzhi zwi dzhia minete ya fumi u ṱhukhula khuhu zwi no sumbedza uri ho itwa mushumo wavhuḓi ndi uri zwipiḓa zwine zwoṱhukhuwa zwi fanela u vha zwi tshi khou lingana.

Musi lukanda lwo no bviswa kanzhi uri lu vhulungee lu vheiwa ḓuvhani uri lu kone u oma uri vhathu vha kone hafhu u lu shumisa musi lwo no oma nga ḓuvha.

Lukanda lwa tshifuwo nga murahu ha musi lwo bviswa kanzhi lu shuma u ita zwiambaro vhaṅwe vhathu vha lu shumisa u ita zwilidzo zwi no nga mirumba zwine zwa shumiswa musi hu na mitshino yo fhambananaho.

Ndi a u fhisa a shumiswa u ita uri u ṱhuvha khuhu zwi vhe zwo leluwa maḓi a hone ha tei u vha a khou fhisesa nga uri arali a vha khou fhisesa zwi ḓo ita uri musi u tshi khou ṱhuvha khuhu iyo musi u tshi fara mathenga u bvise na ṋama ya khuhu yeneyo.

Mafhi a vhewa fhethu hu nonga firidzhini hu itela uri a rothole a savhe na zwitzhili a sa tshinyale.

Mutakalo u ṱhogomelwa nga u sedza uri hu ne ha khou ṱhavhelwa hone ho tsireledzea nahone hu nga si ite uri hu vhe na malwadze lwadze kha vhathu vha no ḓo ḽa zwiḽiwa ezwo.

Ee hu na miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba vhunzhi havho vhathu ndi vhathu vhane vha wela kha zwa mitshino ya sialala vha shumisa mikumba iyo u ita zwilidzo zwo fhambananaho zwa mitshino ya sialala.

Ee nḓila ine ya shumiswa u bvisa lukanda vhuponi ha hashu ndi nḓila ya uri lukanda ulo lu fanele u bviswa nga nḓila ine lwa ḓo dovha hafhu lwa kona u shuma muthu ane a fanela u bvisa lukanda u fanela u vha a khou lu bvisa nga vhuronwane uri lukanda u lwo lu kone u shuma habe.

Ee hu na zwifhinga zwo khetheaho zwine ha vha na vhuṱambo ha mvelele sa vhuṱambo ho vha ho hone ṅwedzi wo fhelaho vhuṱambo ha u pembela vhatukana vhe vhavha vho ya thavhani vha muṱa vha ya kuvhangana khathihi na vha tshitshavha vha ṱhavha zwinoni zwi zwinzhi havha na vhuṱambo ha u pembelela uri vhatukana avho vho vhuya vho tsireledzea ngei thavhani.

Hune nda dzula hone hu shumiswa zwanḓa u ṱhukhula khuhu fhedzi ndi vhona zwo leluwaho hu zwa u shumisa mitshini sa izwi mitshini itshi ṱavhanya ya dovha hafhu ya kona u ṱhukhula khuhu iyo ya bva zwipiḓa zwine zwa lingana.

Ee ndi a ḓivha muthu ane a shuma u rengisa makumba a khuhu bindu ḽawe ḽi khou takuwa vhukuma lune zwa sia a tshi tou tshila ngayo tshelede iyo ya u rengisa makumba sa izwi ḽi bindu ḽihulwane vhathu vhanzhi vha tshi takalela makumba a khuhu.

Maga ane a shumiswa musi hu tshi khou bvisiwa lukanda lwa mbudzi ndi uri tsha u thoma u thoma u ṱuṱula lufhanga lune wa ḓo vha u khou lu shumisa hu itela uri lufhanga ulo lu vhe lu tshi pfha vhukuma, wa kona uya wa dzhia lufhanga u lwo wa senda mukumba uyo. U fanela u senda nga vhuronwane hu itela uri ṋama ya tshipuka tshenetsho i songo ṋambatela na mukumba wonowo hu itela uri mukumba wonoyo u kone u dovha hafhu u shume kha zwiṅwe zwithu.

Mabulasini maṱuku musi vha tshi hama vha tou wana ku bakete kuṱuku vha kona u ya kha kholomo yeneyo. Vha fara ḓamu ḽa tshifuwo tshetsho tshine vha khou ṱoḓa u tshi hama vha kona u hama vha tshi khou hamela kha tshibakete vhunga vha sina mitshini.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ṱhukhula khuhu, zwo vha zwi songo leluwa na luthihi vhunga zwo dzhia tshifhinga tshilapfhu uri ndi sale ndi tshi fhedza u ṱhukhula khuhu yeneyo. Ndo vha ndo lavhelela uri u ṱhukhuwa khuhu zwi nga si to dzhia tshifhinga tshingafhani.

Hai thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou vhulaya zwifuwo fhedzi ndo no to ḓi wana ndi tshi khou ṱalela musi zwi tshi khou itiwa zwo vha zwi zwithu zwi ofhisaho u ṱalela zwifuwo zwi tshi khou vhulawa.

Nḓila ya sialala yo vhulaya zwifuwo uri tshifuwo tshenetsho hu ṱoḓiwa thambo ine tshifuwo tshenetsho tsha hungwa na muri ha ṱuṱulwa lufhanga lune lwa ḓo shuma u vhulaya tshifuwo tshenetsho.

Musi ṋama yo no ṱhavhiwa zwine zwa itiwa ndi zwa uri i vheiwa furidzhini hu u itela uri i sa siṋe uri vhathu vha kone u i shumisa tshifhinga tshilapfhu i songo siṋa.

Maga a tsireledzo ano fana dzhiiwi musi hu tshi khou vhulaiwa zwifuwo ndi zwa uri tshifuwo tshenetsho tshi fanela u vha tsho hungwa na muri hu itela uri tshi sa huvhadze muthu honoyo ane a khou tshi vhulaya.

Ndi zwa uri kanzhi zwifuwo zwavho zwi vha zwi si na mafhi manzhi sa izwi vhalimi vhaṱuku kanzhi vha si na tshelede i ne vha nga rengela zwifuwo zwavho u itela uri zwi vhe na mutakalo wavhuḓi.

Mbilaelo dzine dza ḓa na u ṱhukhula khuhu ndi dza uri kanzhi zwipiḓa zwine zwa khou ṱhukhulwa zwa khuhu u nga wana zwi tshi nga kavhiwa nga zwitzhili. Zwine zwa nga ita uri vhathu vhane vha ḓo sala vha tshi khou ḽa khuhu iyo vha sale vha tshi khou lwala zwine vhathu vha nga zwi ita u iledza thaidzo yeneyo ndi zwa uri musi vha tshi fhedza u ṱhukhula khuhu yeneyo vha nga i shumisela maḓi o dudela u i ṱanzwa vha dovha hafhu vha i vhea furidzhini u itela uri zwitzhili zwoṱhe zwine zwa ngavha zwo kavha zwi fe.

Khaedu dzine vhalimi vha ṱangana nadzo ndi dza uri kanzhi zwifuwo zwavho vha nga si kone u zwi vhulaya vha vhoṱhe vha ḓo ṱoḓa thuso fhedzi vha fanela u badela muthu ane a ḓo vha thusa lune wa wana uri kanzhi vha vha vha si na masheleni haneyo ane a nga badela muthu ane a ḓo vha thusa.

Khaedu i ne vhafuwi vha ṱangana nayo musi vha tshi khou bvisa lukanda zwihulwane kha tshifuwo tsho nonga kholomo ndi zwa uri kanzhi musi vha tshi kho nyaga u bvisa lukanda ṋama nayo i a lwisa u tevhela zwine zwa ita uri u bvisa lukanda lonolo zwi sa to leluwa.

Maga ane vhafuwi vha dzhia musi vha tshi khou hama ndi a uri vha fanela u vhona uri fhethu hune vha khou hamela hone a huna tshika na nthihi vha fanela u dovha hafhu vha vhona uri tshifuwo tshenetsho tshine vha khou tshi hama tshi na mutakalo wavhuḓi.

Mushumo une wa itwa hune nda dzula hone ndi mushumo wa uri wa u nisa mvula une kha wo mushumo wonowo u vhulawa mbudzi tharu hu itela uri vha fhasi vha kone u nisa mvula.

Vhugudisi vhune ha tea u vha hone kha muthu ane a shela mulenzhe kha u vhulaya zwifuwo ndi ha uri muthu onoyo u fanela u gudisiwa uri a vhulaye zwifuwo zwenezwo nga nḓila ya vhuḓi i si ya tshiṱuku u itela uri zwifuwo zwenezwo zwi sa to pfhesa vhuṱungu musi zwi tshi khou vhulawa.

Zwine wa fanela u ita u itela uri lukanda lwa tshifuwo lu sa tshinyale ndi zwa uri u fanela u thoma wa luvhea ḓuvhani hu itela uri lu thome lu ome nga ḓuvha vha kone u lu ṱanzwa musi lwo no oma nga ḓuvha.

Zwishumiswa zwi no shumiswa u bvisa lukanda lwa zwifuwo kanzhi ndi lufhanga lune lwo ṱuṱula na matombo ane o ṱuṱula zwavhuḓi zwithu zwenezwo zwi ṱhogomela nga u tanzwiwa na u vheiwa kule musi zwi tshi khou shumisiwa.